Iteknoloji ingxaki ngoku iqhubeke kakuhle izinto ezinintsi ziyenzeka kule teknoloji and kunjalo nje abantu bayakwazi ukusebenzisana, bayakwazi nobhalelana iimeseyiji ngoku akusasetyenziswa airtime kuyatekstwa kuyabhalelwana.

Ndicinga ingangumbono omhle nalowo because ngoba abanye abantwana benza izinto ngoba bengenayo into yokwenza kanti ke abantu xa inoba khona iWi-Fi isekhona ekuhlaleni esebenzisekayo ingasetyenziswa abantu bahlale phaa bahlale bespende bachithe ixesha labo behleli phaa bekulaa Wi-Fi. Umntu atsho ngokugoduka ebusuku ayolala.

Ha-a andicingi njalo kurongo uhlala kwi-online gaming okanye imidlalo yeintanethi ixesha elide ngoba umosha amehlo number one, number two uzohlala phaa phantsi imini yonke kanti awenzi nto wothuke ixesha sekuleythi uzophinde ulale ungakhange uvase, ungakhange ukline, ungakhange upheke okanye wenze izinto ezibalulekileyo ebefanuba uyazenza apha endlini.

Lo mkhwa angaphela uba abantu abanintsi bangakhula babe ngabantu abarayithi babe nobuntu ngelo hlobo lakudala. Nokuvula ikheyisi ke for umntu angamameliyo yinto endiyixhasa kakhulu. Uba umntu uyakuharasa kuFacebook wakho okanye kwikhasi lonxibelelwano lakho usenokumvulela ikheyisi once umbambe.

I-solar ingasinceda ngoba xa kungekho umbani izosebenza andithi yona isebenza ngomphandle ngelanga nangelayitingi kunjalo nje yi-backup system yinto ezisaplayi umbane iza noobani phaa kula . Ufake yona phaa kula Wi-Fi izawusebenza nayo ngaphandle kokuba ungathenga ke i-solar leyo.

Abanye babesebenzisa uZoom abanye babasebenzi uWhatsApp to communicate okanye ukuqhagamshelana qhagamshelane kanti ke eyona nto ayayisetyenziswa kakhulu yayinguWhatsApp noFacebook.

Iifowuni mazingaphithwa endaweni yokusebenzela. Ifowuni yakho yiphathe xa kukho i-emergency okanye ifowuni kwenzeke loo nto kokwenu uyive. Iifowuni azikho allowed kwa phakathi umsebenzi zicofwe ngaphandle emsebenzini.

Ndizombuza ubana yeyiphi le network eyisebenzisayo. Uba ngu-MTN ndimfakele i-airtime okwa kumfakela i-airtime ndimxelele uba makadayile u-star one nton nton nton ntoni sizawulandelelana every time ndimthengele nge-banking app yam.

Ewe, ndakhe ndambona, kwenzeke iinto ezinintsi umzekelo wathi uqala uzibone uba udilishana nabantu abanjani kuFacebook waqalisa usela. Emva kosela wayothenga imoto emva kothenga imoto wagula nokokugula ayikho netshomi enye endiyaziyo eyaya esifihlweni sakhe.

Ewe, ndakhe ndafumana uncedo ndasebenzisa ndahotspota komnye wabahlobo bam xa ingekho iWi-Fi. Baye basiboleka sihotspothe kubo.

Sispeyisi esikwikhompyutha osithatha uthatha izinto zakho ukusuka efowunini yakho ukuya kwikhompyutha nalo ulwazi lam sepha.

Ndicinga ukuba abantu abanintsi bangakwazi uaplaya for imisebenzi abanye for izikolo abanye for ukwenza izinto zabo ezibalulekileyo ungazuba na-stress sokuba kufuneka uthenge idatha.

Ndingakhubeka ngoba ezinye izinto zenziwa zenziwa ngaphandle kunaselayibhri. Elayibhri yindawo yofundela engeyiyo indawo yofika udlale ubukele ii-videos neentoni neentoni neentoni. Ufika phaa ufunde qha yindawo yokufundela ilayibrari ayiyo indawo yokwenza ezinye izinto.

Ukhona omnye umntwana oyintombazana endiyaziyo kuTikTok ke ingazuyibamba ngegama. Laa ntombazana caba waye waye kwi-live so waxabana netshomi yakhe kulo live. So le ntombazana vaba bakho waphendula itshomi kakubi uba hayi yi-birthday yam namhlanje kuzalwa mna andiyazi uba why uthanda i-attention nton nton ntoni. Yho! Hayi ke abantu bakumakumakhasi onxibelelwano bemthuka bemthuka umntanabantu wide wayeka noFacebook kuTikTok wayeka umntanabantu.